Hundred gig-e ya tshedimosetso e ne e tla dira gore ke itumele. Fa ke akanya gore ke ne ke tla e dirisetsa go elela, go batlisisa le go nna ke golagane le ditsala le ba lelapa. Nka rata go nna le data bundle ya me e e ntshwafaditseng ka di one tsa kgwedi nngwe le nngwe gore ke kgone go rulaganya ditiro tsa me tsa mo inthaneteng kwa ntle ga go tshwenyega ka go felelwa ke data mo bogareng jwa kgwedi.

Dineteweke e tsa five G le dithekenoloji tse dingwe tse di gatetseng pele di ka tokafatsa go fitlhelela thuto ya sekgala ka gonne dineteweke tsa five G di dira gore go kgonege go elela ga kwa ntle ga mathata, dipolatefomo tsa go ithuta mo inthaneteng le go kgona go bona didiriswa tsa dijithale. Phitlhelelo e e oketsegileng, dithekenoloji tsa kgolagano tse di gatetseng pele di ka fitlha kwa metseselegaeng kgotsa kwa mafelong a sa direleng sentle tsa thiba pharogano ya dijithale. Dipoelo tsa mafelo a magae kgotsa a phitlhelelo e e atolositsweng ya thuto ya boleng. Dithekenoloji tse di tsweletseng tsa kgolagano di ka fitlhelela mafelo a a kgakala tsa tlamela ka phitlhelelo go ya didiriswa tsa thuto tsa boleng. Ditšhono tse di oketsegileng, thuto ya mo inthaneteng e ka dira gore motho a nale ditšhono tse di botoka tsa go bona ditiro a nne le kgolo ya ikonomi le go tokafatsa maemo a botshelo.

Se AI e ka se dirang se batho ba sa se direng, AI e kgona go sekaseka tshedimosetso e ntsi mo metsotswaneng, e lemoga di-pattern-e le diphetogo tse batho ba ka nnang ba di tlhoka. AI e kgona go e dirisa ditiro tse di boelediwang mme seno se dira gore batho ba kgone go tlhoma mogopolo mo tirong e e raraneng le e e nang le boitlhamedi. Di-chatbots tse tsamaisiwang ke AI le bathusi ba sebele ba ka fana ka tshegetso e e tswelelang pele le go araba dipotso mo ka fetsa. Se batho ba ka se dirang se AI e sa se kgoneng, batho ba kgona go tlhama botaki, mmino le dibuka tse di itlhametsweng le tse di nang le boitshimoledi. Batho ba kgona go tlhaloganya le go tsebogela maikutlo ba utlwela ba bangwe botlhoko le go aga botsalano jo bo nonofileng. Batho ba ka dira ditshwetso tse di raraneng tse di tlhokang gore ba akanye ka tsela e e tseneletseng ba akanye ka bokao le go atlhola.

Dipontsho tsa dipuisano mo radiong ya setšhaba di na le tshosometso e kgolo mo go bopeng maikutlo a setšhaba. Go rotloetsa dipuisano ka merero ya selegae le ya bosetšhaba le go rotloetsa go nna le seabe ga baagi tsela ke eno. Dipontsho tsa dipuisano tsa radio tsa setšhaba di dira gore go nne le dipuisano tse di tseneletseng tse di nang le baitsanape, batlhami ba di-policy le baeteledipele ba baagi. Tshekatsheko e e tseneletseng e e thusa bareetsi go tlhaloganya dikgang tse di raraneng go tswa mo matlhakoreng a le mantsi. Go farologana le metswedi ya dikgang e e tlwaelegileng, dipontsho tsa puo tsa radio tsa phatlhalatsa gantsi di tlhoma mogopolo mo dilong tse di botlhokwa go na le go dira gore batho ba tlhotlheletsege. Di tlamela ka serala sa mantswe a sa emelwang sentle le go rotloetsa go akanya ka kelotlhoko le go tsaya ditshwetso ka kitso.